Ke bona hore ho lokile hore ho tliswe ditholwana tsa naha tse ding le ha di tshwana le tsena tsa Afrika Borwa. Di ke be tsa tshwana ka hanong, di kebe tsa tshwanang ka di-color. Di tla tjhentjha, le ha ele hore lebitso e tlabe e le ditholwana tsa mofuta o mong ntse le tholwana e bitswang ka lebitso le le leng le tsa naha tse ding. Mara ka hanong di kebe tsa tshwana. Tswekere ya e nngwe ekaba e ngata, e nngwe ekaba e mahareng. Ho ya ka nna di tla tlisa mokgwa o mong o motjha wa ditholwana ka hara naha ya .

Nkare pele motho a sebetsa polasi, jwalo ka ha monga polasi a tseba ka UIF. Nka jwetsa motho a ilo qala ho sebetsa mosebetsi polasing hore a qale hona moo. A jwetse monga mosebetsi hore a kebe a kgona ho kena mosebetsing pele a mo ngodisa UIF. Ke mo fe ditokelo tsa hae le ntho e nngwe le nngwe, ke mo rute ka tsohle tsa UIF. Ba le monga hae, ba qetele ba ngodisa, ba be ba sign-e hoya ka hore na ba tla dumellana jwang? Ba batle lawyer-ra kapo motho a tla kena dipakeng ho dumellana le bona ba ngodise UIF cause e tlo ba sebeletsa nakong tse tlang ha hoba le bothata le ha mosebetsi wa motho oo o fela.

Dirapa tsena di thusa ka ho kgabisa, di thusa ka boemo ba naha, di thusa ka moriti, landscaping, dintho tse jwalo. Le hore mongobo o ka tlase ho shopo, di thusa ka dintho tse jwalo.

Nka qala pele ka ho ya ka hara ditsebi tse tsebang ka rooibos-e ka batho ba polasi beleng kgale ba lema rooibos-e le dinaha tse ding jwalo ka bo India hobane ke naha e kgolo e leng e sebetsa ka mefuta e mengata ya ditee, ho ithuta ka yona. Ha qeta ke kope government-e e nthuse ka di-funding tsa metjhini le dintho tsohle tsa ho qala ho lema. Ke qale hanyane ke tla tswela pele. Ke batle le a land, lefatshe le nka lemang ho lona, dintho tse jwalo. Ke ithute nthwe e nngwe le e nngwe ka mefuta ohle ya ditee.

Poone e ya lengwa, ebe kotulwa, ebe nkuwa e iswa lelwaleng e silwa e ba phoofo. Ka phoofo eo o ka kgona ho etsa papa, o ka kgona ho etsa motoho. Hona le batho ba jwala ka yona.

Ke kopa le nkinele matsoho metsing. Lemong sena ha se kgaoha, sefako poone ya ka kaofela. Jwale nkebe ka kgona ho supplier dishopo tsa lona ka poone lemong sena. Ke kopa tshwarelo.

Ke sa le motjha mona kgwebong ya dihwai. Ke tlo kopa tjhelete ho lona hore mpe le nthuse ke qale business-e ena ya ka eleng hore ka moso e tla thusa batho ba bang hore ba thole mesebetsi ho nna mona. Kena le tshepo le tsebo ya hore e tla tswela pele ka dinako tse tlang ho thusa batho ba community ya ka.

Batho ba kgale ne ba lema mabele ho etsa motoho le ho ritela jwala. Ba lema poone ho pheha papa le ho etsa tse ding tse etswang ke papa, o ka etsa le motoho hape ka phoofo ya papa. Ba lema dinawa ho etswa seshebo, ba lema moroho ka mefutafuta hore bana ba tsebe ho ja. Ba lema koro hore ba etse bohobe. Bane ba lema dintho tse ngata jwalo ka bo ditapole. Ba neng ba ena le mefuta e mengata ya dijalo kgale.

Ka baka la hore komello e dula e le teng dilemo le dilemo. Dihwai di tlameha ho etsa dijalo tseo di be ka bongatangata hore le ha o ka ba hwa tjhesa, hwa ba le komello. Batho ba kgone ho thola dijo.

Nka eletsa dihwai hore di kene temong ya dijo, thollo kapa meroho. Hobane ke ka mokgoo kgwebo ya bona e ka kgona ho etsa tjhelete, ntse ebile ba thusa community ya bona hore ba thole dijo tse fresh-e tse leng hore di-organic.

Moroho wa serapeng o monate ho feta moroho wa lebenkeleng. Moroho wa lebenkeleng o dutse ka hara lebenkele, ha re tsebe for nako e kae? Empa o tswang ka hara serapa sa hao, o tla o ntso utlwahala ka taste, o ntso le fresh-e ho feta o tswang lebenkeleng.

Ho rua dikgoho ka hara naha ha se bothata ha feela o kgona ho di hlokomela, o di etseditse ntlo e kgolo, o di-clean-ela, o di fepa. Ho di isa naheng e nngwe ho tloba bothata o tlo hloka hore o batle di-company tse ship-ang dinaheng tse ding ene tse ship-ang within three days to eight days. Di fihlise dikgoho tseo di ntse di le fresh-e. Ke ka hona feela o ka kgonang hore o sebetse hantle le naha tse ding ho isa dikgoho. Hobane o ka se order-e kgoho ya tlatla e fihla ka mora kgwedi obo ntso batla kgoho eno e be le fresh. Ke nahana ke tsela e le nngwe feela ya hore e be fast shipping, o sebetsane le di-company tse ding hore ba deliver-re dikgoho tsa hao di le fresh.

Ha e tla ka merianeng ya setso, ke tla bua feela ka e kile ya ka e sebedisa e ke e tsebang. Ke laka ka sebedisa phate ya ngaka, wa e pheha, wa enwa hae be o ikutlwa o fokola mmeleng. Le hae be mahlo a hao a hana ho buleha hoseng, a opa. Wa e nka, wa e tshela ka hara maihlo, wa rothetsa, mahlo a hao a kgutlela bo oneng a kgona ho bona. Ka sebedisa le poho tshehla ha o tshwerwe ke hlooho e bohloko, o so sa tsebe na o etseng? Poho tshehla e omelletseng wa e sila, ha qeta wa e tsuba ka nko o tsebe ho thimula. Hlooho ya hao e tla buleha, e tla fola.

Dineo o tla tlameha hore a nke mafura a mang a ka thoko a tsamaye le ona. E tle re le ha ka fela hara tsela, ha ya dimmarakeng. A tsebe ho tshela mafura ao a tshwereng hore le kamoso ha tsamaya a tsebe hore na ho tloha moo dipolasing ho ya dimmarakeng, o tsamaile ka mafura a makae?

Ha ke bone ele bothata ha eba ona le sebaka se seholo ka hara moo haileng teng hore o ka lema ka teng wa etsa kgwebo ha feela ele ka hara sebaka sa hao. Empa ha sebaka sa hao se le senyenyane, o tlameha o batle moo o ka lemang teng, ebe sebaka sa temo se le seng.

Batjha ba tlo tlameha ho tla kantorong ya mmuso hore ba tlotla ba re hlalosetsa hore why ba batla lefatshe leo la mmuso hore ba sebetse ho lona. Hore na ba le reka, kapa ba le hirisa, kapa ba tla lefuwang mahala ke mmuso? Re tla e nka mono hore na ditumellano di tsamaya jwang? Empa ha ba e batla mahala, ba tlameha ho fana ka lebaka le utlwahalang hore re tsebe ho ba fa lefatshe leo mahala.

Ke tlile ho lona le le batho ba bang ka hobane ke sena mokgwa wa tjhelete. Ke tlo kopa hore le nthuse ke thole tjhelete ke tsebe ho etsa project-e ya dinku jwalo ka ha lefatshe la rona ile la nkuwa kgale, jwale re tlo hloka tjhelete ena. Ke kopa le ntlhalosetse hore na ke mefuta e feng e nka ka e kgona hore e kgone ho nthusa ka tjhelete eo ke tsebe ho e latela? Le hore na ke a kgona hore ke thole tjhelete ho lona na kapa ha ke kgone?

Basebetsi ba ka ba polasi ba re, ke ba kentsha hoseng mosebetsing, ke ba tsamaisa bosibu. Ha ke ba fe nako e lekaneng ya hore ba je lunch-e ya bona motshehare. Le tjhelete tsa bona tse ke ba patalang ka kgwedi ha di lekane mosebetsi oo ke ba fang ona. Ke ka mabaka ao a mararo ba toyitoyang.

Ka pono ya ka batho la ka ba fuwa menyetla ya naha ya hore ebe bo rapolasi. Ha ke kgolwe hore ba ka kgona hoba bo rapolasi hobane batho ba hona jwale ba batla dintho di tle ho bona ha bonolo. Temo e batho batho ba ikemiseditseng, ebileng banang le mamello, ba tsebang hore na ba etsa jwang? Empa ha jwale batho ba batla dintho tse tlang ha bonolo maphelong a bona. Ha ke dumellane le yona taba eo, ke ka tjhebo ya ka.